Iintlobo zefenitshala abantu abantsundu ababezenzela zona kudala zizinto ezifana nezitulo. Abantu abanintsi babeye bazenzele izitulo ngokusebenzisa iziqobo zomthi. Abanye bazenzele indawo yokubeka izitya ngokusebenzisa iziqobo zomthi, abanye basebenzise izitena ukwenza izitulo.

Ngokoluvo lwam, ubuKrestu nesiNtu azidibani. Ziyangqubana ngokuba isiNtu, abantu abanintsi bakholelwa ukuba isiNtu kukunqula abantu abangasekhoyo abadala, ubuKrestu bona kukuthandaza kuThixo onguMdali. Ezo ke zizinto ezimbini ezingadibaniyo. Ngokuba uMdali unguThixo osebenza ngokomoya, abantu abanqula abantu abangasekhoyo banqula abantu abakhe baphila ngasenyameni bengaphili ngokomoya.

Ewe, ndikhe ndayidlala inxaxheba ezintweni ezifana nelima kuba ndikhumbula ukuba ndandikhe ndayoncedisa emzini okufutshane nasekhaya ukuba kuvunwe, sizawufumana isiselo esibandayo kunye namaqebengwana.

kwam njengomntwana oyinkwenkwana ekhaya kukuba andikwazi ukujonga imfuyo yasekhaya ukuba ingenile na ekhaya ngexesha, ndijonge nokuba imfuyo yasekhaya iphelele na.

Sinothelekisa ubukhokheli bemveli nobukhokheli bangoku, kukuba ubukhokhela bemveli iinkosi zazikwazi ukuba zilawule indawo yazo okanye ilali yazo, zikwazi ukuthatha izigqibo ngokwazo. Umzekelo, xa kukho ityala elalini zazikwazi ukuhlala phantsi zize nesisombululo kwaye zizigwebele ngokwazo. Ezangoku iinkokheli xa kukho ityala elalini liyithatha liyise kumaziko karhulumente, kwinkundla zamatyala. Iinto ezifana ngayo kukuba ubukhokheli bemveli nobukhokheli bangoku abantu abaninzi basabuhloniphile ngendlela ebabuhloniphwa ngayo nasekuqaleni.

Ngokoluvo lwam, isizathu sokuba kube nolwaphulomthetho olungaka ezilokishini kukuba abantu abaninzi abasebenzi. Ngoku abantu abaninzi xa behleli ixesha elininzi bengenzi nto baye bacinge nezinto ezingalunganga, ezifana nokuba izinto zabantu, ukutshaya iziyobisi, baphele sebephula .

Ndaziva ndonwabe kakhulu ngomdlalo obizwa ngokuba Inxeba, ngokuba lo mdlalo wakumabonakude wasibonisa izinto ezinintsi ezenziwa entabeni ezintle kunye nezimbi.

Andiziva kakuhle ngokungenela kwamagama esiNgesi kulwimi lwesiXhosa. Ngokuba loo nto leyo yenza ukuba ulwimi lwesiXhosa lungathathelwa ngqalelo okanye abantu nto abanintsi balubone kululwimi olungabalulekanga kuba abantu abaninzi bencipha ukulithetha okanye abantu abaninzi bengakwazi ukulithetha ngendlela ekuyiyo.

Ukhona umahluko endiwubonayo phakathi kweendlela zakudala nezanamhlanje zokulima, ngokuba abantu bakudala babezilimela ngokwabo bengasebenzisi imatshini. Kanti abantu bangoku bancediswa ziimatshini ukulima. Kufana ke nokuhlakula, abantu bakudala babehlakula ukanti abantu bangoku abasahlakuli, sebesebenzisa ii-chemicals zokutshisa ukhula.

amaninzi iinkokheli zemveli zithatha izigqibo ngokwazo. Zikwazi ukuba ngabana zihlale iintlanganiso zigqibe ukuba zifuna kwenzeke njani okanye izinto zihambe njani kwiindawo ezihlukahlukeneyo abaphethe kuzo. Loo nto ithatha, ithathela izigqibo abantu abanintsi abangaziyo.

Apha kwisiNtu imithetho elandelwayo ukuze kuthiwe abantu bathembisene ngomtshato kukuba umkhwenyane ahambe ayovela kulomakoti. Kube khona ke izinto ekumele azikhuphile kulomakoti, njengendlela azibonakalisa ukuba ufuna ukumthatha ngayo umakoti. Umzekelo, kweminye imizi kuye kufunwe iinkomo ezithile ezibonakalisa ukuba ewe umkhwenyana ukulungele ukuthatha umakoti.

Lukhulu utshintsho endilibonayo kwezothutho ezilalini okanye elalini yam kule minyaka edlulileyo. Ukhona umahluko phakathi kweendlela abantu babehamba ngayo kudala kunye nendlela abantu abahamba ngayo ngoku, ngokuba izithuthi ezazisentyenziswa kwiminyaka edlulileyo akuzizo izithuthi ezisetyenziswa ngoku. Izithuthi ezisentyenziswa ngoku zizithuthi eziphucukileyo ezikwazi ukuba abantu bakhwele kakuhle bahambe endleleni bekhululekile.